Biza bonke amalunga ukuze sizoxoxisana kabanzi ngalo daba la lamalunga, ngoba wonke umuntu unelungelo ukuthi enze into ayithandayo ngaleso sikhathi noma emujabulisayo. Ngingabuza wonke amalunga ukuze kwaziwe inkinga ukuthi banankingani nayiphi noma .

Kwithrendi angiyibone ku-inthanethi yokuzivocavoca ngibone kuyinto ephuse kakhulu kubantu abanemizimba emikhulu ukuthi kumele bayenze. Ukuzivocavoca kubaluleke kakhulu ukuzogcina umzimba wakho u-right uphila uphephile kahle ngaso sonke isikhathi.

Kufanele izikole zizisingathe ngokuthi benze, bazame ukwenza amaphosta, amavidiyo wokuxhumana, basondelane kwi-inthanethi.

Iy'nkundla zokuxhumana eygcwele ubuciko obuhle nemisebenzi yesandla. Chaza iphrojekthi ethile oyibonile okungugqugquzela ukuthi uyizame ngokwakho. Iphrojekthi mina engiyibonile engingayizama, iphrojekthi yokuthi ngiqoqe izingane ezincane ngizifundise ngamasiko ethu.

Umsebenzi wokuzibalisa engiwuthole ey'nkundleni zokuxhumana engiwuthanda kakhulu ukuba umdwebi noma ube wumbhali.

Ukushintsha umsebenzi wami wokuzibalisa ube yiholo, kuyangithusa khona kancane kodwa hhayi kakhulu. Ukushukumiseka ngishukumisekile khona koda ngiyazi ukuthi uma ngizobeka ingqondo yami kuleyo nto engifuna ukuyenza ekugcineni ngizophumelela uma ngizozimisela.

Zibone ngeso lengqondo ushintsha umsebenzi okuthandayo njengokubhaka noma ukwenza izinto zokwakha ibe into esekele wena ngokwezimali. Kungakwenza uzizwe kanjani lokho? Lokho mina kungangenza ngizizwe ngijabule kakhulu, kungangenza ngizizwe nginomfutho nogqozi lokuqhubekela phambili nento engifuna ukuyenza.

Ukuze zibalisa kwami ngezokuncebeleka, kungisiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi umzimba uphumule nengqondo ithole ukuphumula ukuze uma usuvuka ngaleso sikhathi ovuka ngaso noma usuyokwenze le nto okumele uyoyenza umzimba wakho uzobe ususitholile isikhathi esanele sokuthi uphumule kahle, ubuyise namandla, ubuyele emsebenzini wakho usunamandla nomfutho.

Izikolo zingalinganisela kanjani izimfuno zezimfundo nezokusabatha ukuze zigweme ukutubeka kwabafundi? Kungamele isikole siqhamuke nohlelo olusha oluzodila noma luzoxhumana nalabo bafundi laba okumanele bathinteke.

Zicabange udweba indawo enhle, kwazwakala kanjani ukudweba le ndawo enhle? Kwazwakala kukuhle khona kakhulu ngoba yona indawo ebengiyidwebile, indawo ekade ngangifuna ukuyidweba and kade kusukela ngisamncane ngithanda.

Zicabange udlala insimbi yakho yomculo oyintandokazi, kuzwakala kanjani ukuziveza ngomculo? Yimiphi imizwa ozwayo njengoba udala izingoma ezimnandi? Ngizizwa ngikhululeke kakhulu ngaphakathi and noma kuba kukhona izinkinga engabe ngibhekane nazo ngaleso sikhathi kodwa uma sengenza into eyintandokazi kumina, ngiyakhohlwa ngazo zonke lezo zinto lezo, ngigxile kwiyona leyo nto engisuke ngiyenza ngaleso sikhathi.

Bengingakhetha ukuthi ngizivulele Isitolanyana esincane ngizidayisele ama-chips, amaswidi. Ngiyazi ngaleyo ndlela angeke luphele usuku ungekho imali noma amasenti amancane angenile.

Ucabanga ukuthi imidlalo ishintshile ngokuhamba kweminyaka, uma kungenjalo uzizwa kanjani ngalezo zinqubo uma uqhathanisa nemidlalo obukade uyidlala? Eminye imidlalo yona ishintshile kodwa hhayi yonke, eminye nje imidlalo, isay'fanela nemidlala ebeyidlalwa phambilini, kodwa eminye imidlalo seyishintshe kakhulu imithetho yakhona ayisafani nasekuqaleni.